Kgetlho la ntlha ke palama sefofana go ne go le monate tota, ka ne ke ne ke ya ko kae ke ne ke ya Dubai, lefelo la mmamoratwa. Ee, go ne go le monate ke ne ka ikutlwa monate tota, ke ne ke itumetse gona ke ne ke tshogile. O gopole gore e ne e le kgetlho la ntlha fela ke ne ke sa itse gore go jang go tsamaya mo moyeng, ke ile ka utlwa ke hupelwa moya ga ntse sefofane se namela ke ne ke tshogile ke gopola ke etsa jaana, ke tseya lepanta la tshireletsego o ka re nka le tlosa mo go nna. Go ne go le monate jang, ba ne ba tlisa di-drink tsa merafe e farologaneng ke ne ke tlhopha-tlhopha foo. Motho a neng a le gaufi le nna o ne a re go nna gore a re o seke wa nwa eo cold-drink ya Coca-Cola a re o tla ikutlwa o tlallana fa o ka enwa, o se ke wa nwa eo ke ne ke mmotsa ke nweng? a re metsi. Go ne go le monate ke ne ke ya ho kae? Dubai.

Go ne boammaaruri ke gore fa ke ne ke gola ke ne ke batla go ipona ke le mokgweetsi wa difofane, e ne e le toro yaka. Ee, ke ne ke batla go ipona ke kgweetsa difofane, fela ka ntlha ya bolwetsi jwa matlho seo se ne se etsa gore ke tlhoke go akanya gape ka toro yaka. Ka gore jalo nka itumella go kgweetsa sefofane, e nka itumella go se namela tota nka itumela thata, nka thabela go namela sengwe le sengwe fela nka akanya ka se se itsegeng gotwe ke beach craft ke nagana ka boleng ba sone le dilo tse di fitlhelwang ka mo gare ga sone se se ka itumedisa tota go bona ke nametse sefofane gongwe nka itumela thle, le mpitse ke tsamaye le lona gongwe le gongwe kwa le yang, ga eba le tsamaya ka sefofane.

go ne ke a tlhaloganya gore ke lekgetlho la ntlha o batla go tsamaya ka sefofane, fela utlwa go monate ebile o tla itumela o se ka tshoga, o sa tshaba. Ke a itse gore o ya koo ka gonne o tlhokagala ka potlako mme o tla tlhoka go dirisa sefofane tshoga o tla tloga fano fa o fitlha kwa sefofaneng ko boemong ba sefofane o tla tlhoka gore o lebe mo go beiwang dibeke teng, merwalo ya gao mme ba tla le laela mo le tshwanetseng go ema teng o seke wa no tsamaya tsamaya fela foo tsala akere, o itshware sentle mme o latele ditaelo, o eme mo bareng le eme teng, sefofane se tlatla, mme itse leina la sefofane sa gago se o tsamayang ka sone, itse setulo se o tla tlhokang go se namela mme o tsamaye. Ga o fitlha ko o tla fologa tsala o etse fela jalo latela ditaelo.

Go bua boammaaruri fela di bus di molemo gonne fa di eme fale rotlhe re itse nako e di tlogang ka yona, ke rata seo ka di bus re a itse gore go na le bus ya nako e itseng, bus ya nako e itseng, le bus ya nako e itseng mme seo se nthusa gore le fa ke na le leeto ke itse gore ke a go kae ke fitlhe ka nako e tshwanetseng mme ke itse gore ko fitlhela bus foo jaanong ke dilo tse ke di ratang ka bus.

Ee, go ne dikarata tseno tse di botlhale tse ba di dirisang di a thusa, le ga go le jalo ka nako tse dingwe o fitlhele gore fa o batla go kenya madi mo go yone e ntse e sokodisa ka baka la mafaratlhatlha mme se o se etsa gore o fitlhelele gore ke bothata mme se seng gape ke gore ka nako tse ding o fitlhelele gore fa o tsena ko baseng ya gao mme o batla go tsamaya o re wa kgweetsa mafaratlhatlha a ntse a latlha, network foo e ntse e latlha mme seo se etse gore batho ba ba ntseng ba batla go namela le bona ba ntse ba tla mo morago ga gago ba diege ba ntse ba eme ntse ba re leka go etsa gore e jalo jalo mme fela gona ntse di le botlhale di a thusa akere.

Gore motho e nne mokgweetsi ya siameng wa bese o tla tlhoka go rata bakgweetsi ba gagwe, o tla tlhoka go itse bakgweetsi ba gae, go ba leba ga ba namela, go ba itse mme seo se tla mo thusa gore a kgone go itse le ka nako e le nngwe fela gore o sile motho mme tla kgona go tlhaloganya gore kajeno le go na le motho nke a ema fa, mme ga se tse gole jalo oa itse gore mo a tseyang batho ba itseng batho ba le bakae ke mang le mang, le a sa ba itse ka mabitso fela a kgone go ba itse. Selo se se ka thusang mokgweetsi wa bese gore a kgone go ba le thuso ka nako tse ding a ka etsa gore bakgweetsi ba be le dinomoro tsa gae tsa mogala mme ba ka kgona go buisana le ena ka gobane ba itse gore ke ena go le gantsi a fetang foo kgona go ba fa tshedimosetso e itseng mme seo se ka etsa gore maitemogelo a gae ebe maitemogelo a siameng ebile e be o na a etsang gore batho ba itumelle go ya tirong.

Fa go ba le strike dikotsi e ba tse dintsi tse ding tsa dikotsi ke gore batho ba ba tsamayang ka dikoloi tsa bona tsa segae ba leka go nametsa batho ba ba yang tirong, mme ba bang ba bona maitlhomo a bona ga se maitlhomo a a siameng, mme seo se kenya batho ba tsamayang ka dibese ba ba sa tlholeng ba na leng dibese ka nako ya strike mathata, ba tshwarwa poo, ba nkelwa dilo tse e leng tsa bona. Seo se entse gore go be boima, dibase di tshwanetse go rarabolla mathata a bona nako e sa le teng le gore di seke di a ama batho ba tsamayang ka dibese.